Lelapa la ka ha ke bua le lona tje hona jwale, ke ntse ke bala mona marangrang ke shebile le mona thelevesheneng hoseng hore atjhe theko ya dijo e nyolohile ka tsela e makatsang theko ya dijo e nyolohile, hona hoo ke sa tsebeng le hore re tlo qalang kae ha re rekang dijo. Jwale ke na le leano la hore re rekeng dipeo, re itjalleng meroho, re itjalleng ditholwana. Re kgone hore tjhelete eo re nang le yona, re e sebedisetse mabaka a mang a tla etsang bophelo ba rona bo be bonolo. Ditholwana ha di theko e hodimo ha o reka peo tsa teng ebile ditholwana. O sebedisa yona eo o ntso ja tholwana ka yona, hammoho le meroho. Peo ya teng ha e theko e hodimo hohang.

Batho nka ba kgothaletsa hore ho lema ka ho iketsetsa mesebetsi, ho bobebe haholo hoba jwale mesebetsi ena ya rona ya dipampiri kapa yane ya hore o ye makgoweng mane toropong o re o lo batla mosebetsi. Ha e sa le yo e se baleha. Ha o itheketse dipeo, dipeo ha di theko e hodimo hohang, o nka dipeo tsa hao. Mobu o sontso o na le ona moo o dulang teng o a tjhepa, o a jala, o hlokomela dijalo tsa hao hore di be hantle hao qeta moo, o ka kgona hore ka tsona dijalo tseo tsa ya hao, e leng tsona di tholwana kapa yona meroho. O ka nka enka wa e rekisetsa batho ba sa kgoneng ba se nang nako ya hore ba ka ilemela. Wena o tla be o etsa .

Ke bona e se ntho e lokileng taba eo. Hoba naha ena e hloka rona hore re e hlokomele. Ha re e siya morao re e siya, feela o fumane hore re siile mobu o motle, re siile naha e ntle. E ne ka re etsetsang tjhelete ya re fepa ra rekisa dijo mono. Ra kgona ho thola tsona ditholwana, ra kgona ho thola tsona meroho mono. Ho wa ba monate hao ya toropong, ntho e nngwe le e nngwe toropong wa e reka. Ha ho bonolo hore o thole mobu o motle kapa tsona dijarete tse kgolo haholo hore o ka iketsetsa tsona dirapa hona moo. Naha ena e hloka rona nne re e hlokomele.

Ke nahana sena sebakwa hape ke mmuso hoba mmuso ke ona o tla be o bua hore dithuto tseo tlamehang di etsuwe ke tse jwang. Ke bona ba buang hore re tlo sebedisa buka. Re sebedise le matsoho. Mmuso o tlameha ho tloha qalong o etse karolo ya buka, o etse karolo ya matsoho. Haebe motho a kena selemo kaofela ka phaposing eo, a ithutela ka tsa temo, o tlameha kgwedi tse tsheletseng tse qalang a etse buka kapa hona ntho e nngwe le nngwe a e etsang bukeng eye ka matsohong. Re lo bona hore wa e kgona na, hore ha qeta moo ha a tswa sekolong, a lo kgona ho iketsetsa bophelo ka matsoho a hae.

Dumela rapolasi. Ke ne ke kopa o nkadime dipere tsa hao tse pedi hoba ke ya bona hore ha o di sebedise, ke ne ke hloka hore dipere tsena di lo nketsetsa tjhelete. Dilo nthothela mane moo ke nang le serapa. Di nkele meroho, di nkisitse yona polasing tse ding, le dibakeng tse ding. Ke tla o lefa ho ya ka mokgo re ka buisanang ka teng hore wena o ka batla bokae ka pere e le nngwe, ke tla o lefa ho ya ka hore le nna ke di sebedisa ha kae. Hore le tsona nne di kgonne hore diikotlolle diithapolle ebile rele babedi tla be re kgona ho etsa tjhelete, rele babedi ke tla di hlokomela, le hore di be hantle. Ho ska ba le letho le di etsahallang.

Ngwana ka jwalo ka ha o na le phone, o na le dintho tse kaofela tsa marangrang, wa tseba hore o ka kena mo wa tobetobetsa wa thola ka dikhoso tseo ka di etsang dithuto tseo ka di etsang ka bolemi. Hao hlokahale hore o ye university kapa hona college-eng hore o tsebe dintho tseo. O ka bala ka tsona. Ba ba ruta le hore ka matsoho o di etsa jwang hore dintho tseo di etsehe o kgone hore o di fihlele. O ka ithuta hore ha o jetse mane spinach o se hlokomela jwang, ditapole o di hlokomela jwang. Mobu oo bona jwang hona marangrang moo wa kgona ho iphidisa e re le mohlang o yang college-eng kapa university hore o bo se o tseba ka tsona.

Ke tlo ba kopa hore ke ne ke kopa hore ba tle re tlo bonang na re ka etsa bodulo ba nakwana jwang mona polasing ya jwalo ka ha ba dula hole. Ke kgone hore ha ntse re kotula ba ba le ba le haufi empa ha tsa bodulo di sa kgone ho etsahala, ke tlo ya ho bona. Ke ba tsebise hore hoseng ka nako e itseng, ka hora e itseng, ke tla fihla ke ba late moo ba dulang teng ba kgone hore re tle re tlo kotulang ha re qete re kgutle hape jwalo ka matsatsi ho fihlela re qeta ho ho kotula.

Batjha, jwalo ka ha le kopa ho fumantshwa tumello ya ho sebedisa lefatshe le tlameha le qale pele ho Department of Land Affairs, le Department of Agriculture. Hoba mafatshe ao a sebedisetswa dintho tsa temo fela le tsa khudiso ya diphoofolo. Ho tjhong dintho tsa polasi, ho tjho hore re sebedisetsa dintho tseo tse jwalo. Lona ha le fihla ho bona ba tla lefa tsohle tse le di hlokang tlameha feela le tlole dilemo tse eighteen. Ha le qeta le be le se ke la ba batho ba mmala o mosweu jwaloka ha tseo se ntse le na le tsona ha le fihla ho bona. Ba tla le jwetsa tsohle tse ba di hlokang ho lona.

Ha o ile wa se kgone ho bala dilemong tsa kgale kapa wa se kgone ho kena sekolo hona jwale, ho na le menyetla ya hore o ka kena sekolo o sa ye le ka hara phaposi ya sekolo, o se kena hona ka di ka marangrang mona. O kgona hore o thole lengolo la hao la matric. Jwale nka le kgothaletsa hore ke tlo le batlela thuso eo hore ke thole hore ba batlang hore ba ka iphumana ba na le mangolo le bona. Re ka etsang jwang e re hona moo, ha re qetile re kgoneng ho etsa hape tsona tsena tsa temo. Hona moo marangrang kapa re le boneng di-college tse haufinyane, tse ka re thusang hore ne di tlo le ruta le hona mmusong re bue le bona, re bone hore ba ka re thusa jwang, empa e ya kgonahala.

Ha o ya di-mmarakeng Dineo ho tloha polasing ya hao, o tlameha ha o lo reka dintho ka bongata tseo tsebang hore o tlo di hloka for leruo la hao. O tsebe hore dimmutlanyana tsa hao di hloka eng, di hloka eng. Ke eng e sele nyane, ke eng e tla fela. Hape o ka ikopanya le bo rapolasi le bo mmapolasi ba bang. Hore o utlwe hore bona ba ya toropong neneng makgetlo a makae, o ba kope hore ba o tlele dintho tse itseng, le tla buisana hore teng le thusana jwang, empa ha o reka dintho o di reka ka boholo hore o se ke wa nna wa ya hangata hangata hangata hape ha ntse di hola o bo sontso o di kenya mmarakeng. Hore le tsona di etse tjhelete hore o kgone hore o nno fepe tsena tse ding.